Nna le motswalle wa ka re se re itokiseditse ho kena kgwebong ya di-Bolt le di-Uber re tlo etsa tjhelete. E itse ha re ntse re le ma ho marangrang monana, re bona ho hlahile papatso ya ba ya beng ba makoloi ba hlokehang bakeng sa Bolt-e le Uber. Ebile ba hlalosa le hore na tjhelete ke bokae. Ka hoo ba itse re download-e App ya Uber ho Google Play Store. Re kgone hore re register-re bakeng sa ho ba di-Uber driver-ra, kapa bona bakganni ba di-Uber le di-Bolt. Ke yona tsela ya hore re ka kgona ho etsa tjhelete mona ya Uber le di-Bolt-o eo e bang nna le motswallle wa ka re se re buisane ka yona. Ha jwale re sa lokisa mangolo a rena ao kganna re bone hore na a phethahetse ka botlalo kapa jwang.